Xivutiso lexi a ni xi twisisi kahle mara ni ta ringeta ku xi hlamula ndzi rindzele exitichini xa mabazi hikwalaho ka ku hlwela loko mabazi ma hlwela swi ya swi swi ya hi ku na loko ni kha niya ntirhweni or loko se ni kha ni vuya loko ma hlwela loko ni kha ni vuya ntirhweni swa tika hikuva u nga kuma ku ni lerisiwe swin'wana swa nkoka ende mina se ni yimini xitichini ni yimele bazi leri nga fikiki leswi swa nkoka ni fanele ni ya swi endla le kaya swa yima hikuva na mina ni yimele bazi se swa tika sweswo swa tika ende a swi kahle ku u ti byela ku bazi ri suka hi nkarhi wa so ni ta va ni ri endlwini hi nkarhi wa so swi nga endleki sweswo u kuma ku u mudyondzi bazi ri fanele ri suka hi fayefe ro ri suka hi seven ya na vusiku u fanele u fika u endla ti-homework u tirha se swa tika sweswo and wa fanele u hubuta futhi.

Swiyimo a swi fani swa va ku mavoko a ma fani na hambi mi ri mahahlwa mi tswariwe hi siku rin'we a swi fani swiyimo mali mali xa nkoka if ni na n'wana mara a ni tirhi ni ta n'wi endlela hi yini swi sweswo hinkwaswo ndzi ta n'wi endlela njhani ni ri hava mali ku pfumala ku pfumala na swiyimo hi swo swi endlaka ku hi tsandzeka ku endlela vana swi sweswo. Siku ra ku velekiwa ri na nkoka mara mali loko yi nga ri kona swi nge humeleli swi nge humeleli se ya. Hi swo swi endlaka ku hi nga swi koti ku endlela vana va hina ku va tlangela hi siku ra vona ro velekiwaka hi ku hi va hi ri hava mali.

A ni ta langa wa xi-Sotho hikuva maSotho ha ma timbalela nkumba na xidloko swi helini, leswin'wana swa hina swa tika nyana swibelani, min'wenda na tinjhovo i swilo swo durha masiku lama se mina ni nga ti langela sweswiya swa maSotho hikuva swa maSotho a swi tiki i nkumba na xidloko na timphaxani u hetile.

Nga katsa leswaku n'wansati a nga biwi n'wansati a nga biwi n'wansati a nga tlhandlekiwi xandla sweswo kahlekahle mina a ni ta ku na nawu u yima na swona mara minkarhi yin'wani n'wansati wo va a nga tlhandlekiwangi xandla vumbhoni byi fane byi va byi kha byi vonaka ku u tlhandlekiwini mara mina swo n'wansati a tlhandlekiwa xandla a ni yi mi na swona, a ni yimi na swona nakan'we ni kurisiwe hi n'wansati, tindzisana ta mina i vavasati i vanhwanyani ntsena and a ndzi se tshama ni va tlhandleka xandla se a ni nge lavi wanuna un'wana a va tlhandleka xandla se hi ku komisa ni nga ku vavasati a va a va tlhandlekiwi xandla at all.

Leswi ni swi tivaka i ku loko a vuya u lunghiseliwa vuetlelo bya yena se i n'wanuna mi va a lunghisela laha a nga ta tlela kona a ri yexe hikuva se i n'wanuna endyangwini se for mina leswi a ni ta ku ku lunghiseliwa ndhawu yo etlela, a swekeliwa i vi ku va na munhu loyi a nga ta n'wi hlayisa a ze a hola loko se a holini ku va na munhu loyi a nga ta tshama na yena a va a kha n'wi dyondzisa swa vutomi a kha a n'wi hlohlotela ku a endla sweswo leswinene leswi a nga n'wanuna se.

A ku ta va kokwana wa mina wa xinuna lava nga tswala mhani, kokwani a va ri na vavasati vanharhu a va va hlayisa hinkwavo va ri vunharhu a va ri na mimiti yinharhu na nsati wun'wana na wun'wana a ri na muti wa yena mara a va kota ku muti wun'wana na wun'wana wu tshama wu lulamile, wu tshama wu ri na swakudya a va tirhela mimiti ya vona a va tirhela vana va vona kokwana wa mina. Se hi ye munhu wun'we emisaveni loyi ni nga lavaka ku a ni kombisa leswinene evuton'wini va fambe na ha ri ntsongo mara ni kote ku vona mahanyelo ma vona, a va byi tiva vutomi mukhalabye lavaya ende na mina ni le ku ringeteni ku hanya ku fana na vona hi ku ti hlayisa ni hlayisa na lava nga le kusuhi na mina.

xivutiso lexi xa tika a ni swi tivi ku ni nga xi sungula kwini mara mehe ni nga ku loko muti wu ri wukulu ku ri na vatukulu vo tala vatswari a va humi switandi mutswari wun'wana na wun'wana a va na xitandi xa yena laha ku tshamaka na vana va yena ku kota ku leswaku swintukulwana swi vhakela vakokwani i vi hikuva swintukulwana swa endla ku ku lwiwa emimitini mara lexi ni xi vulaka i ku mutswari wun'wana na wun'wana a ve na xitandi vana va to vhakela vakokwana va vona va ta kota ku loko va vhakele vakokwana va dyondza hi swa vutomi va kha va huma ka mindyangu ya vatswari ya vona yo hambanahambana hikwawo vatswari va nge kurisi vana vo fana se mukhegula na mukhalabye vona va nga swi kota ku va kurisa kumbe va dyondzisa a hehla ka leswi vatswari va vona va nga va dyondzisa swona or va nga le ku va dyondziseni ka swona.

Na ha ta vuyela ka kokwana wa mina va xinuna a ku ri ngwenya liya a ku ri ngwenya a ni ta va vula na hi vito se a ni mi te mavito ma mampela a ma tirhisiwi mara liya a ku ri ngwenya, u suke a ta Joni a ta vitana nsati a ta tshama four months a tlhela, a vitana lowun'wana a tshama four months a tlhela a tshama four months mara n'hweti yin'wana na yin'wana a rhumela vana na vavasati lava nga sala kaya mali ku hlayisa vana. Loko va kha va heta swikolo vana a va tisa Joni hi wun'we wun'we so mukhalabye va lavo va ni dyondzise swo tala na loko se a teka peceni a vuya kaya a tshama ka muti lowu a tshama ka lowuya a ya tshama ka lowuya loko a denda a ku va na boboyila ka muti wun'wana na wun'wana, a ku va na mugayo ku va na xinkwa se mukhalabye yaloye hi yena ni lavaka ku fana na yena.

mavonelo ya mina i ku a va lava ku hi tshamisa evuhlongeni hina hi tshemba ka ve le hansi valungu a va tshembi ka ve le hansi na yona bibele ya vula leswaku a va endla magandzelo va endlela ve le hansi mara sweswi vafundhisi va masiku lama ve ri a swi endliwi se hi ku ya hi mina va lava ku hi tshamisa evuhlongeni ende Vukreste byi hambanini ende tikereke ti hambanahambanini swi ya hi wena munhu ku u langa yini u themba ka yini.

Mina ni ti nyungubyisa swinene ririmi ra mina ra Xitsonga hikuva ni na vanghana vo hambanahambana van'wani va vulavula Xizulu, Xisotho Xipedi se mina nkarhi hinkwawo loko ni vulavula na vona a ni cinci ririmi ni vulavula Xitsonga ni vulavula Xichangani ntsena ku wa ni twa a wu ni twi i to ni vutisa ku a wu ni twi ivi ni kota ku hlamusela ku swi vula leswi hi ndzimi ya wena ku na wena u va u kha u dyondza ndzimi ya mina.

Swi ya hi ku munhu u kulisiwe njhani hi ku ya hi mina ku va u kha u nga thembi u ka Vukreste swi ya ku u kulisiwe njhani u kule a mutini lowu a va ya kerekeni kumbe a va nga yi kerekeni va tshemba ka Xikwembu kumbe a va tshembi ka Xikwembu se hi mavonelo ma mina sweswo hi swo swi endlaka ku vanhu van'wani va nga pfumeli ka byona.

Eyi xivutiso lexi xa tika mara eka minkarhi yin'wani eya swa laveka leswaku vanhu va tshikiwa va susana nkani leswaku nhlonipho u ta va u ta va kona exikarhi ka vanhu valavo hikuva minkarhi yo tala ku vulavula a swi pfuni ku laveka nyimpi ku komba ku mina ni le henhla ka wena hi leswi mina ni swi vonisaka xiswona.

Ni nga dyondzisa leswaku munhu i munhu hi vanhu ku u munhu wo basa u munhu wa ntima u munhu, u munhu hi endliwe hi Xikwembu hinkwenu a hi hloniphaneni a hi hanyisaneni as vanhu munhu a nge hanyi a ri yexe laha misaveni Xikwembu xi endli Adamu na a Evha i vi se xi endla hina vanhu lavan'wani se u hi kota ku hi tshama misaveni leyi hi hanyisana munhu a nge hanyi a ri yexe.

Ni nga n'wu vutisa ku i yini lexi endlaka ku vanhu va hambanisana or vanhu va ti vona va ri henhla ka vanhu van'wanai i yini lexi nga endlaka ku hi vonana as xirho xin'we as vanhu ku ri hava mihlovo leyi yi hi hambanisaka mina ni la ku tiva ku i yini lexi hi nga hi nga byalanaku or hi byelanaku xona as vanhu ku hi xirho xin'we ku munhu wo basa u munhu wa ntima i mu yini i mu yini i yini lexi hi nga va byelaka vanhu ku va kota ku swi vona ku a hi hambanangi ho va xilo xin'we lexi xi nga munhu loyi a nga akiwa hi Xikwembu.

Va langutane na mintlhontlho leyo va languteriwa hansi va byeriwa ku mintirho leyi i ya vavanuna ntsena kumbe ku va fikelela laya ka vurhangeri va fane va tlela na munhu ende swa tika sweswo vavasati va hlangana na swiyimo swo tala emintirhweni le mfumo wa hina a wu le ku endleni ka swo tala ka yona.

Mavito ya xivongo i ta ku i yini i ku u huma kwihi i mani ende nkoka yo ku u ma tiva a fanele ku u swi tiva ku u huma kwihi u wa ka mani u nga tikumi se u kulini u nga swi tivi ku wena i wa ka mani na vana va wena loko va kha va kula vo tiva ku va ka xivongo lexi mara ku xivongo lexi xi humaka kwihi a va swi tivi se mavito ya xivongo ni ta ku ku i xi xa nkoka hi la u humaku kona as munhu hi laha vakokwani vakokwani vakokwani va hina va humaka kona ku ze hi fika laha hi nga kona hi swi tiva ku muti lowu wa ka mani.

Mavito ya ndhavuko mo tala ma nyikiwaka vana a ma kahle man'wana ma kahle ta nyika swikombiso xo fana na vito ra Vukatimuni mavito malamo ma fambelana na ku tshikelela vana u nge thyi n'wana ku Vukatimuni hikuva wa n'wu tshikelela loko se a ya tekiwa vukati byi nga tshamiseki a ya tekiwa futhi vukati byi nga tshamiseki a hetelela a nga ha tekiwangi hi mhaku mi n'wi thye Vukatimuni se mavito ya ndhavuko yo tala for mina a ya kahle a ya kahle ende a ma xaveki.

Ni tsundzuka ni yi hlangane na sesi un'wana ivi ni ku hayi ni ta kombela u ni vhakela ni ta ku ni ta ku swekela, se ni loko a fika i kume ni kha ni sweka vhele ni n'wi swekele swakudya swa ku saseka swa ku nandziha.

Vanghana ku ta va ku ri siku ra mina ro velekiwa ni kombela leswaku mi ta, ni lava ku hi endla braai la ka hina, ni kombela ku un'wana na un'wana a ta na nyama leyi yena a yi rhandzaka ku eku loko se hi fika lana hi ta ti braai tinyama leto hambanahambana tinyama ti ta kota ku va ti tele, leswo tala ni ta va ni ri na swona no lava ku pfunetiwa ka ku hi ta na tinyama to hambanahambana hikuva van'wana a va dyi leyi, van'wana a va dyi leyi so un'wana na un'wana ni kombela a ta na nyama leyi yena a dyaka yona hi ta kota ku braai yona.

Swiphiqo leswi vanhu va le makaya va hlanganaka na swona i mhaka ya swifambo hi leya mabazi na tithekisi, minkarhi yin'wani mabazi a ma ngheni ka matiko man'wana na tithekisi ti ngheni ka matiko man'wana, hi fane hi suka ka tiko ra wena hi milenge hi ya ka tiko leri landzelaku u ya khandziya kona, hala tlhelo na timali leti fanelaku ti hakeriwa ku khandziya wona mabazi na tithekisi teto swa durha, se vanhu va tala ku ti fambela hi milenge kumbe va ti yimela patwini va kombela tilifiti, hi swona swiphiqo leswi vanhu va le makaya va hlanganaka na swona.

Swiphiqo na swin'wana hi sweswo swa swihlanganaka na swikolo hi leswi vana va leta swikolweni hikuva a va tshami ka tiko rero xikolo xi nga le ka rona va famba va famba nkarhi wo leha ku va ya xikolweni ende minkarhi yo tala va leta hi mhaka ya ku xikolo xi le kule, va hava timali to hakela mabazi kumbe tithekisi to va yisa va famba hi milenge, se xiphiqo lexi ni xi tivaka ngopfu hi xona xexo xo vana lava dyondzaka kwala makaya va fane va famba hi milenge va ya ka tiko rin'wani va ya dyondza xikolo, u kuma ku ku hava mali leyo va hakela swa ti-transport to va yisa xikolweni va fane va famba hi milenge, se va pfa va leta loko va nga letanga va fika va karhele exikolweni, se hi xoho xiphiqo xa kona xexo.

Vukhomba a hi xi xa nkoka swi fana na sweswiya swo yimba u yini a wu yangi wa ha ri n'wanuna, i i khombile a wu khombanga i n'wansati se ku ya hi mina ni vona swi nga ri swilo swa nkoka hi ku ya hi mina, mara ku hi khoma ndhavuko wa hina eya a swi endliwi mara hi ku ya hi mina a hi swilo swo boha mara ndhavuko wona wa laveka ku wu hlayisiwa, e vukhomba byi ya mahlweni mara ku endla mintirho leya vukhomba i swi lava mali, mi kuma ku ku hava mali yo swi endla mara loko siku ri ya hela u khombile a wu khombanga i ntombi vutomi byi ya mahlweni.

A ka hina hi kombisa malwandla hi ku dya vuswa bya mavele, mavele loko ma omile hi teka hi ya ma ya ma gayisa ivi tidyela mugayo walowuya, mugayo a ha ha xavi lowu wa le mavhengeleni ho xava loko wa mavele wu helini, se ya ni ni tiboncisi tiboncisi ti dyiwa ngopfu laha ka hina laha tiboncisi, se hi swona leswi hina hi kombisaka malwandla hi swona.

Hi nga sungula hi ku n'wi endlela mukapu wa mavele hikuva mukapu wa mavele mugayo wa mavele wu tshama wu ri kona, hi nga sungula ku n'wi endlela mukapu wa mavele ivi loko se hi heta loko ka ha dzumbiwile, hi ya hi ya n'wi khela guxe kumbe miroho ya theka la masin'wini la hi n'wi swekela yona na vuswa a ti dyela moyeni wa hina, ni nga langa sweswo hi mhaka ya ku a swi zi swi lava ku munhu a tsutsuma a ya kule u swi kuma kwala masinwini, se ni nga n'wi endlela sweswo hi mhaka ku mugayo wa mavele hi lowu tshamaka wu ri kona, guxe kumbe miroho swi va swi ri kwala masinwini a swi zi swi lava mali a swi zi swi lava ku munhu a fambafamba ku a ya swi kuma swakudya sweswo.